Lokha nakhuphula amathikithi weembesi kuba buhlungu khulu kimi, ngombana uthola bonyana emberegweni imali oyirholako ayikhuphuki, kodwana imale ebhesi okhwela ngayo, iyakhuphuka lokho kutjho bonyana ukudla obowukuthenga ngemali leya, uyokuthatha njenganje imalakhona uthenge ngalo ithikithi lebhesi. Izinto zakho mdele uzehlisele-ke, ukwazi ukuzukuthenga ithikithi lebhesi.

Esikhathini esinengi intrengo yeembaseli iyehla, iyakhuphuka. Akusiyintro ehlala ihlele endaweni eyi-one, kodwana ukhuphukiswa kwethikithi lokukhweli ibhesi kuyinto ekhuphuka kabili nanyana kanye ngonyaka. Yeke kobanyana yehle nakwehla intrengo yeembaseli, kuzokutjho bonyana lizokhuphuka khulu mhlazana kukhuphuka intrengo yeembaseli. So lirerhe lona nalingehliwo nakwehla intrengo yeembaseli, ngombana lokho kutjho bonyana naselikhuphuka intrengo yeembaseli, angekhe sibekhona isizathu sokobana bangakhuphukisa amanye amathikithi godu.

Kubalimaza khulu, ngombana ukhumbule bonyana ngasosoke isikhathi ibhesi nayikhuphukako, abantru ababerega ngemakhwitjhini imalabo ayikhuphuki. Lokho kutjho bonyana mele ngemadlanyana yabo le, encani ebebayithola bangasakwazi ukwenza ezinyi izintro banake ukuthenga ithikithi lebhesi.

Akube nehlelo lokobana ikhampani yebhesi iyakhuluma nabakhweli, bonyana unyakozako ngesikhathi esiso, besingathanda bonyana sikhuphukise amathikithi weembesi, kodwana akube khoniinzathu ezitjhoko bonyana kom amathikithi la, abangelwa yini bonyana akhuphuke, ngombana angekhe kukhuphuka amathikithi ngasosoke isikhathi kodwana iimbhesi zakhona ziyakhuphuka. Akubenento ebonisako ukuthi amathikithi ayakhuphuka, iimbhesi nazo sizokwenza bonyana zingasaphuki endleleni, sizokwenza bonyana ibhesi ingasa-stage endleleni.

Into emeli iqalwe lokha ngaphambi kobanyana kukhutjhulwe intrengo yokukhwela ibhesi, akuqalwe bonyana kuyokufaka ini etjha eyenza bonyana amathikithi la akhuphuke. Aqalwe bonyana yinyanga yiphi le, ezokwenza bantu babhadale imali edlulako emathikithini. Imirholo yabantu ikhuphuka ngakanye ngonyaka, eminye ikhuphuka ngetjhumi kwaphela, kodwana ibhesi ithikithi lakhona liyokhuphuka ngamatjhumi-amathathu. Kumele batjheje lokho, bonyana imali ekhuphuka ngayo le, ingangani yimali ababeregi abakhutjhulelwa ngayo na, nanyana yimali ebathandra bona ukuthi bazikhuphulele ngayo. Abatjheje nanokuthi iimbhesi angekhe zisa-stage endleleni na, nangabe bakhuphukisa amathikithi nje.

Awa urhulumendre endrabeni yokukhwela kweembhesi akumela angene. Abantru ekumele batjheje indaba iyokhuphula kweembhesi ngibo bona laba abakhuphukisako nabakhweli. Abakhwele ababuzwe bonyana bangathabela ukuthi ibhesi ikhuphuke kangangani. Ngiyazi bonyana ikhamphani izabi ihlolisise bonyana yona ifunu ukwenza malini ngonyaka loyo, kodwana akutjhejwe izinto esengizibalile bonyana abarholi bazokukghona na, wokobanyana babhadale na. Ikhamphani yeembhesi kufanele ikhumbule bonyana abantu abakhweli ibhesi babantru ababerega kuphi, begodu abarhola malini, isikhathi esinengi.

Iye kungabadosa nkhuluma njenga nje, sekhona abantru ebebaregisa iinkoloyi zabo ukuya emberegweni, kodwana njenga nje sebaberegisa ibhesi ngombana intrengo zakhona zokukhwela zehle khulu, kunukudlula intrengo zokUberegisi ipetrolakho.

Intengo ikhutjhulwa ngombana ikhampani isuke seyifunu ukudlelezela abakhweli, seyifunu ukwenzi imali eyicabangako.

Iveli imali ukhutjhulwe nje, ngaphandle kokucabangela abantu abadose emhlweni. Ikhamphani ivele izicabangele yona ngokwawo, nemali ezo yenza nasele kuphela unyaka yona. Ingacabangeli abakhweli abadosa emhlweni.

Ngesikhathi esidlulileko, beyingakhambisani kuhle, kodwana njenganje njengobintela yokukhweli ibhesi iyehleli nje, Intengo yokukhweli ibhesi iyehlile, awa siyikhambisana khulu nobujamo bomnotho bemphakathini, ngombana ubani nobani sekayakghona bonyana akwazi ukuthenga ithikithi lebhesi.

Angiwuboni kumbono omuhle loyo, ngombana nabo bangabantru njengathi, begodu la esiyakhona nabo bayayakhona begodu ibhesi le, nabo ibafikisa la ifikisa thina khona. Ye-ke angiwuboni kumbono omuhle bonyana bangaphungulelwa, isirerhe nabo babhadali imali elingananeyethu, ngombana nabo bazokufika la esiyakhona siyendaweni eyi-one soke.

Akhesithi ikhamphani yebhesi iyafunu ukuphungulela abogogo nabomkhulu, kungabalula bonyana bayengeminyaka yabogogo, kodwana kungabi maphesende aphakamileko. Kuzasekube maphesendana amancani, ngombana ibhesi le nabo iyabafikisa lapho abayakhona, nathi esiyakhona. Bangase babaphungulele nge-five percent ukukhwela.

Awa iindawo ekuhlala kizo mazingaqalwa, ngombana abantru vele abaphumi emakhayeni afanako. Kuzabalula lokha nabaqa iminyaka ebakiyo kwaphela.

Abakhweli abarholu umndende kungabasiza lokha nabayokurhola ngelanga lomrholo kwaphela, kube yilanga laphi ibhesi behliselwa yona, kodwana amanya amalanga babhadali imali efanako ngebhesini.

Amaphesent amahlanu kuyaphasi, angaba rerhe khulu wesaphulelo ukungadluleli lapho.

Ngingatjho bonyana zibatjheja ngokwaneleko, ngombana bayenza isiqiniseko sokobana abatjhayeli, beembhesi bafike ngesikhathi. Zibatjheja ngokwaneleko ngombana yenza bonyana abatjhayeli beembhesi nabo abakhweli bazi bonyana ngesikhathi esinje ibhesi izokubakhona. Ibhesi ihlali ihlwengile angekhu udobhi iphepha phasi, esikhathini esinengi ngebhesini. Kuyatjho bonyana kunabantu abazitlinako.

Ehlukumeza khulu yindlela esihlala ngayo. Iinhlalo zangebhesini azikakhululeki khulu, kungaba kuhle khulu nazingaba mtofotofo, zingaqini kangaka zisihlalisa kabuhlungu, nbebanga elide nalo ngiyo into engihlukumezako banyana ngizokuhlala phasi isikhathi eside khulu.

Ukukhamba ngebhesi endleleni enganaskontiri kukobanyana iyakhuhlumezana, uzazithola uya phasi phezulu, ukhuhlumezeka ngaphakathi.

Usiza ngokobanyana zingajami ethrafigini isikhathi, kuyasiza begodu ekuvikeleni iimbhesi kobanyana zingenzi iingozi, kungabi neengozi zeembhesi kunengi nokobanyana-ke abantu abakhwela iimbhesi bazithole ngobulula ngombana bayayazi imizila yazo.

Kufanele uzibambe ngombana amabhesi amanengi asuka anganazo izinto zokuphumela, iindawo izokuphumela yeke kufanele uzibambe benifike e-garage elithile, uzokwazi ukuphuma nanyana nangabe ibhesi esuka ngedorobheni iya ekhaya, mele uzibambe ubuyokufika ekhaya, uyokuhlika ekhaya.

Kwesinye isikhathi kuba yintengo yokukhwela kwembaseli, kwesinye isikhathi ikhamphani yebhesi isuke ifuna bonyana ikhuphule imali eyenzako yona njengekhamphani.

Ikoloyi yomphakathi ayiphumi ngerenkeni ingakagcwal begodu ekoloyini yomphakathi uhlala kabuhlungu. Kwesinye isikhathi ikoloyi yomphakathi ayikubeki lapho uyakhona egeyidini, ikubeka bangana elidana nalapha uyakhona yeke ngekoloyi ezijameleko, uyakwazi bonyana ufike lapha uyakhona ngesikhathi ofika ngaso kodwana ngekoloyi yomphakathi kwamele ulinde bonyana igcwale qangi ikhona iphuma ngerenkeni, lokho kusengakwenza bonyana ungafiki lapho uyakhona ngesikhathi.

Sithi sesihlelile nomndenami bonyana ukuya endaweni ethile sizokukhipha imali engaka, intengo yeembaseli ikhuphuke. Lokho kuyasenza bonyana kwamele singezelele kulemali le ebesele sesiyibekile bonyana sizokukhipha yona, lokho kwenza bonyana imali yethu yehle begodu iindingo zethu mele siyenze ngemali ebesiyibekile, siziberegisele ukuthela intengo yeembaseli

Lokha intengo yeembaseli nayikhuphukako, abatjhayeli bathinteka ngombanyana imali ebebayibekele ukwenza okhunye sekumele bafake ngayo namtjhana bathele ngayo iimbaseli Kwesinye isikhathi-ke kuyabakosa bonyana batjhugulule amahlelo ebebawenzile, umtjhayeli mhlamunye bekafuna ukuya endaweni ethile yeke akasakghoni ngombana intengo yeembaseli seyikhuphukile. Kesinye isikhathi-ke kuyabafosela bonyana umuntu sekumele ehlise emalini ebekayibekile aberegise yona ukwandisa ukuthelela iintengo

Mina ngibona kungakalungi ngombana urhulumende ekulawuleni kwakhe intengo yeembaseli, nayikhuphukako angekhe aqale bonyana endaweni enje ingahlala ingakhuphuki okwesikhathini sanje ngombana mhlamunye abantu bakhona basengakarhabi ukuberega ngobunengi namtjhana abantu abathenga khona babantu abahlala namkhana baphuma emakhaya angakazijameli kuhle kodwana nakakhuphula intengo yeembaseli khuphukisa kiyo yoke indawo ngesikhathi sinye yeke nangabe iphethwe ikhamphani ezijameleko, lokho kungenzeka bonyana intengo yeembaseli ingakhuphuki ngokufana njengalokha nayiphethwe ngurhulumende.

Iye, ikhona inzuzo ngokusebenzisa ikoloyi encani ezijameleko. Ikoloyi encani ezizijameleko ukhamba ngesikhathi ofuna ngaso, ekoloyini encani ezijameleko nawuya ndawana akukafaneli bonyana uphume frurhwana, frurhwana kunalokha nawuzokukhamba ngesithuthi somphakathi. Ekoloyini encani uyakwazi bonyana uphume mhlamunye umede isikhathi sokobana nangiphuma ngesikhathi esinje, zobe ngifikile lapho ngiyakhona. Ikoloyi encani ayikuhlisi kude nalapho mele uyekhona bese usathathe elinye ikhambo, ikubeka lapho oyakhona. Ekoloyini encani-ke uyakwazi-ke nokuhlala kuhle kamnandi, ukhululekile, ngaphandle kokuphutjhana nabanye abantu.

Kungithinta khulu, kungithinta khulu ngombana esikhathini esinengi nakukhuphuka iintengo yamathikithi imali ebhadelwa makhuwa ayikhuphuki. Begodu lokho kutjho bonyana zikhona izinto umuntu kumele azenze, azilise angasazibhadali aqale intengo, aqale ukuthenga ini, ithikithi kwaphela.

Ngombana intengo yeembaseli iyehla iyenyuke ngaso soke isikhathi. Kwesinye isikhathi iyehla iyenyuka ngemva kweemveke ezimbalwa. Yeke amathikithi nakangenza njalo nawo abantu bazokugcina bangasazi bonyana bawathenga ngamalini begodu bangabona bonyana bayarobheka. Irerhe khulu amathikithi nakakhuphuka kanye ngonyaka, lokho kwenzela bonyana umuntu azi bonyana esithuthini akhamba ngaso, ayangaso emberegweni uberegela malini nanyana uberegisa malini.

Abasebenzi bangemakhwitjhini kubalimaza khulu ngeekhwanyeni ngombana tjheja lokha nakukhuphuka iintengo yamathikithi bona umrholwabo awukhuphuki. Esikhathini esinengi umrholwabo ukhuphuka kanye ngonyaka. Kodwana intengo yamathikithi nayiloko ikhuphuka ngesikhathi esinengi ikhuphuka ngabo-ten percent, bona umrholwabo uthole umuntu ukhuphuka nge-one percent. Yeke lokho kutjho bonyana imali enengi seyiya ethikithini akasakghoni naye ukuziphilisa sekumele aberegele ithikithi kwaphela akasakghoni nokutlhogomela umndenakhe.

Kungaba kuhle khulu ukuthola imibono yabakhweli ngaphambi kobanyana kukhutjhulwe amathikithi. Begodu kuhle khulu bonyana ngaphambi kobanyana amathikithi akhuphuke abakhweli mabaziswe unyaka bonyana usathoma bonyana ngonyaka ozako amathikithi azokukhuphuka ngemali eso. Ngonyaka ozako bakwazise ngaloyo, lokho kuyasiza nasele amathikithi akhuphuka ngombana abakhweli kubalula for bona bonyana bazi bonyana okay, bayakwazi nokukhuluma-ke namakhuwabo bonyana sibawa bonyana ngemali enje ngombana amathikithethu ngenyanga enje azokukhuphuka.

Kufuze bonyana kuqalwe bonyana yini into efakwako ebhesini eyenza bonyana ikhuphuke. Bazokufaka ama-ekhoni na? Azokwenza bonyana amathikithi akhuphuke-la. Begodu kufuneka batjheje bonyana abantu umrholo wabo ukhuphuka nini ngenyanga, ngombana esikhathini esinengi kuyaziwa bonyana umrholo ukhuphuka kanye ngabo-April. Yeke kuzokulunga khulu bonyana nabo-ke beembhesi laba batjheje iinkhathi abakhuphula ngazo amathikithi.

Awa urhulumende urerhe khulu nakangangeniko, ngombana nakangenako utjho bonyana zizokwanda khulu kuzokugcinwa bonyana iintengwezi sezikhutjhulelwe nokobanyana sibhadala i-tax yeenkampani zamabhesi. Yeke urhulumende angangeni.

Iye, nazingehla ngenani lokobanyana imali abayiberegisako eenkoloyini zabo ukuya emberegweni yincani khulu, yehla ngemali enengi khulu, begodu ebhesini bangayiberegisa abantu iinthuthi zomphakathi abantu beenkoloyi iinthuthi zomphakathi.

Esikhathini esinengi-ke intengo yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa ngombana ikhamphani isuka idlelezela umphakathi nanyana abakhweli, ifuna bonyana yona yenze imali enengi ngesikhatjhana.

Awa, abe abacatjangelwa-ke abantu abadosa emhlweni nakukhutjhulwa intengo yabakhweli, seyiyakhutjhulwa nje. Ikhamphani yebhesi izicabangela yona nesikhwama sayo, bonyana sizokukhula kangangani nayingakhuphula intengo yebhesi.

Eembhesini ezisuka ngekhaya ngingatjho bonyana intengo yamabanga amade amalanga la, awa ikhambisana kuhle khulu nobujamo bomnotho emphakathini engikibo, ngombana yehle khulu begodu-ke ziyakhweleka-ke iimbhesi amalanga la.

Awa, angiboni kumbono omuhle loyo ngombana nabo bafika njengathi lapha esiya khona begodu esikhathini esinengi bona bepentjheni laba abakhwela iimbhesi. Kuzoyisiza ikhamphani yebhesi nayo bonyana yenze imali kunokobanyana ikhuphulele abakhweli abangasi sepentjhinini imali. Ncono sibhadalise abakhweli bephentjheni ngokulingana bangaphungulelwa, ngombana soke siyendaweni eyi-one begodu sokufika ngesikhathi sinye.

Ayikho indlela engasetjenziswa ngombana nabo kufanele bonyana babhadale iimali elingana neyethu. Kodwana-ke nangabe-ke bafuna indlela ebangayiberegisa kulokha bangathi nabakhwelako-ke, mhlamunye bangabehlisela nanyana bangabaphungulela imali yokukhwela ngamalanga womrholo kwaphela.